Lekgetlho la ntlha la ke palameng sefofane ke ne ke ikutlwa ke tshogile ka gonne ke ne ke sa tlwaela go nna mo moweng nako e telele. Le fa go ntse jalo morago ga metsotso e mmalwa ke ne ka simolola go ikutlwa ke itumetse ka gonne ke ne ke bona mafelo a matlhagatlhaga ka fa tlase. Re ne re fofela kwa Cape Town-o kwa re neng re ya boitapoloso teng, go ne go le monate go bona lewatle le dithaba fa re tsena mo lefelong leo. Go palama sefofane la ntlha go nthutile gore maeto a ka nna le maitemogelo a mantle a re sa a lemogeng.

Toro ya me ke go palama sefofane ka gonne e tla nkgotsofaleletsa go bona mafatshe a a farologaneng le mafelo a mantle a ke a batlang go a etela. Ke rata maikutlo a go nna mo moweng le go bona lefatshe le le kwa tlase. Le fa ntse jalo ke itse gore batho bangwe ba tshaba sefofane ka gonne ba tshaba gore se ka wela kgotsa ba sa tlwaela lerata la sona. Nna ga ke se tshabe, ke bona e le tsela e e potlakileng le e e kgatlhang ya go eta.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo toropong ya me e botlhokwa ka gonne e thusa batho ba le bantsi go tsamaya ka bonako le ka ditshenyegelo tse di kwa tlase. Se ke se ratang ka gore dibese di fitlha mo mafelong a le mantsi. Se ke sa se rateng ke gore ka dinako dingwe dibese di tlala thata ebile di a diega.

Mokgwetsi yo o siameng wa bese ke yo o tshwarang batho sentle, o kgona go tsamaisa ka le ka nako. Ba thusa ka go netefatsa gore re fitlha kwa tirong ka nako, re sa tlhokofadiwe.

Fa go na le strike-e, batho ba ka seke ba fitlha kwa tirong ka bonako ka gonne ga go na dipalangwa, se se baka mathata ka go diega go palelwa ke tiro. Bana ba seke ba tsena sekolo le dipalangwa tse dingwe tse di tletse batho ka gonne bontsi ba leka go batla ditsela tse dingwe. Batho ba ba yang kwa tirong ba amega thata ka gonne ba tshwanetse go batla ditsela tse dingwe tse di ka nnang di le thata kgotsa di le ditshenyegelo. Gape go ka nna le khuduego mo tirong ka gonne basebetsi ba diega kgotsa ba palelwa ke go tsena gotlhelele.